Mina ndzi vona swipfunile ngopfu hi ku emathekisisni u kuma ku ri yi hlwela ku tala kambe loko ndzo lava ndzi request yo karhi ndzi hatla ndzi fika lomu ndzi yaka kona. Hi thekisi swi ndzi tekela nkarhi. Swi pfunile ngopfu.

Loko ku tlakuka nxavo wa petiroli, eka hina vafambi swa hi tikela ngopfu hikuva na nhlayo ya thekisi na yona ya tlakuka. U kuma ku se swa hi durhela, na loko hi ya madorobeni, hi ya loko swi boha swinene. Loko swi nga bohi a hi swa hi fambi.

Leswaku va hlayisa nhundzu ya vona, naswona ku ri munhu un'wana na un'wanyana i fanele a tilongela e swakudya swo karhi. Ndzi va tiyisisa na leswaku ndzi ta va fikisa na lomu va yaka kona va hlayisekile.

Mina ndzi vona swi antswa loko va hira e movha wo karhi. Valava munhu loyi a nga ta va heleketa lomu va yaka kona, a tlhela a va vuyisa va hlayisekile.

Mina a ndzi se tshama ndzi famba hi xitimele hi mhaka ya ku ndzi tshama ematikoxikaya laha switimela swi nga fambeki. Mara hi rin'wana ra masiku loko no tshika ni timuma ni ri xilungwini, ndzi nga navela ku xi khandziya.

A ndzi ta kuma muchayeri wun'wana na wun'wana loyi a chayelaka mathekisi, ndzi fika ndzi n'wi xeweta, ndzi kombela a ndzi komba mathekisa ya lomu ndzi yaka kona.

Hi ku endla emapatu man'wanyana. Hi swona swi nga endlaka leswaku mimovha emagondzweni yi nga tali yi .

Mhaka ya ku vanhu va tsutsumela eswitimeleni i mhaka ya ku ntsengo wa le switimeleni wu le hansi loko u wu langutisana na wa thekisi. E thekisi ya durha, hi yona mhaka vanhu va tsutsumela eswitimeleni naswona e switimela swi tshama swi tele. Kasi loko va mathekisi vo ehlisa e mali ya thekisi, vanhu va nga vuyela emathekisini.

I ku va u xava thikithi naswona u va u ri na passport ya ku kombisa e information ya wena hinkwayo yi helerile.

Hikuva va lomba hi mali, swivula ku ri voho va hi tisela mali, hina hi va lomba e switirhisiwa. Hi ndlela leyi ikhonomi ya hina ya kula ya karhi ya.

I fanele a landzelela milawu ya ya patu naswona a tshama elayeni ya yena ku ri a ta fika lomu a yaka kona a ha hlayisekile. A nga zami ku lava ku hundza e thiraka hi xihatla. A fambi hi layeni ya yena ku kondza a ya fika lomu a yaka kona.

Leswaku va chayela kahle naswona va nga tsutsumisi hikuva va nga vanga e nghozi la laha yi nga ta koxa vutomi bya vanhu lava va nga tiveki na leswaku ku endleka yini. Loko hi karhi hi chayela a hi chayeleni hi ndlela ya kahle, ku ri munhu un'wana na un'wanyana a fika a hlayisekile lomu a yaka kona.

Swa ku va tshika eku onha ndlela ya switimela hikuva mundzuku ku ta tlhela ku hlupheka he he vanhu. Hi ta kala xilo xa ku khandziya hi rivala ku ri hi vona va nga hi onhela. A hi sukeleni ku onha ndlela ya xitimela.

Leswaku muchayeri wa mabazi u na mpfumelelo ya ku fika eka xitichi xo karhi a wisa, ku endla ku ri e vakhandziyi va ta fika lomu va yaka kona vahlayisekile.

U fanele ku hlonipha vanhu lava u tshamaka na vona, naswona u dyondza ku hanyisana navona ku ri mita tshama kahle hi kurhula.

Maxelo ya nga endla leswaku ndzi nga yi ndzi ya hlambela elwandle. Naswona loko maxelo ya nga ri kahle, na le lwandle a ku kahle hikuva e lwandle na rona ra kwata u kuma ku ri mati ya ta hi matimba ene mati a ya kahle. Se swi va swi nga ndzi khomi kahle loko maxelo ya le lwandle ya cinca hikuva a ndzi koti ku ya ndzi ya ti hungasela.

A swi ta ndzi tekela nkahi ku va ndzi tolovela hikuva mali yi tele ngopfu. Ene naswona nkarhi wun'wana a swi ta endla ku ni cinca ni khandziya bazi kumbe se ni tsutsumela exitimeleni.

Swi kahle ku ri loko hi ya emadorobeni, hiya lomu hi yaka kona, hi hambanana na ku lava ku pfuna munhu un'wana na un'wanyana hikuva van'wana va ta eka hina hi ndlela ya vukanganyisi na vuxisi va lava ku hi khoma nkunzi. Se swi fanele ku loko hi ri madorobeni hi tiyela lomu hi yaka kona ku ri hi ta hambana na swa ku tala.

Mina ndzi vona swi nga lulamanga hikuva munhu un'wana ni un'wanyana u ti endlela bindzu ra ra ra yena. Na vona a va languti ta mathekisi, na vona va ta ti langutela mhaka ya vona ya Uber va sukela ku va lwisa.

I ku a yisa vapfhumba hinkwako lomu va yaka kona naswona a endla hi tindlela hinkwato ku ri va nga chiko laha ku nga na swiharhi swa nghozi hikuva va nga vaviseka.

laha ndzi tshamaka kona byi kona. Mina ndzi vona byi pfuna ngopfu hikuva vanhu lavakulu switeka nkarhi ku va fika lomu switichini swa mabazi. Kasi loko swi ti nghena ti va landza emimitini ndzi vona swi ri kahle ene swa va olovisela vanhu va ku tala.

Swi endla ku ri vanhu va nga kumi swilo leswi va swi lavaka. Navona va van'wamabindzu u kuma ku ri va lahlekela hi mali loko swi hlwela. Hikuva vanhu hi hela hi n'ala hi mhaka ku ri leswi hi swi lavaka swi hlwela ku fika.

Leswi swi endlaka e timhangu emagondzweni i mhaka ya ku timovha letitsongo nkarhi wun'wanyana ti zama eku overtake e mabazi leswi endlaka leswaku muchayeri wa mabazi a luza e control a hela a ya endla e nghozi.

Mina ndzi nga swi tsakela hikuva masiku lawa mintirho ya kala, naswona ntirho lowu tisaka mali ndzi vona wu ri kahle naswona swi endla leswaku munhu a nga yiveli vanhu van'wanyana, kasi loko a karhi a ti tirhela ndzi vona swi ri kahle.

Mina ndzi vona swi fanerile leswaku munhu loko a ri na mindzhwalo a yi veka laha a nga ta yi vona, hikuva loko o ti byela ku ri yi le ndzhaku u ta kuma ku ri wun'wana nkarhi wun'wana i chike na wona, kasi loko wu ri laha we u swi vonaka yi va yi hlayisekile. Kumbe munhu a nga ti tshamela na ndzhwalo wa yena.

A ndzi ta zama ku tsundzuxa e muchayeri leswaku ndhawu leyi a lavaka ku yima ka yona a yi hlayisekanga, naswona a zami ku yima eka ndhawu leyi hi nga ta tikuma hi hlayisekile hikwenu.

Ina mina a ndzi ta n'wi pfuna ndzi n'wi komba leswaku swiendlisiwa ku yini, ku hi ra mundzuku a ta ti endlela na yena a fana na vanhu van'wanyana a ri na vutivi.

I ku va tibazi ti va ti thyakile, ti thyakisa hi vakhandziyi, kasi swi kahle ku ri loko munhu a heta ku dya xo karhi endzeni ka bazi a chika na maphepha ya yena.

Ndzi nga foyina ndzi va tivisa leswaku a ndzi nga koti ku fika namuntlha entirhweni hikuva ndzi humelela hi nghozi loko ndza ha ya entirhweni. Naswona hi mhaka richuho ndzi nge koti ku fikelela ndzi fanele ndzi rhanga ndzi ya tliliniki.

I khadi leri u hakelaka hi rona bazi, naswona u xava hi rona thikithi ya n'hweti loko u lava ya n'hweti, loko u lava ya vhiki naswona wa swi kota ku xava hi ya vhiki.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva loko va lomba switisa e mali, naswona ikhonomi ya hina ya tlakuka. Ndzi vona ku ri maendlelo ya kahle ku va va va lomba timovha.

Leswaku muchayeri a ta kota ku wisa, leswaku a nga humeleli hi nghozi epatwini hi mhaka ku ri u ta kuma ku ri i karhele. Naswona na ku wisisa e vakhandziyi leswaku va tiolola va kota ku ba mati naswona va kota ku xava e swakudya endleleni.

Mina ndzi nga longa e mati na swakudya leswi hi nga ta famba hi swi dya endleleni, hikuva nkarhi wun'wanyana e bazi ri teka nkarhi ku ri yima lomu ri faneleke ri yima kona.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va fanelanga va chuha, hikuva loko u khandziyile swa tsakisa naswona va ta fika lomu va yaka kona va ha hlayisekile. Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku nge humeleli nchumu a va fanelanga va chuha.

Mina ndzi hleketa i nge ku na laha va tshamaka kona ku ri va ta kota ku fika emintirhweni ya vona. Ndzi hleketa ku ri ku na bazi ya ntirho leyi va landzaka yi tlhela yi va tlherisela emakaya.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ndzi nge koti ku hlayela hikuva yi nga ta ndzi bayizisa, naswona a ndzi tivi ku ri i mali muni thekisi, ndzi nga kombela leswaku yehe n'wini muchayeri a ti hlayela.

Ndzi longa switirhisiwa swa yena swi hlayile leswi hi nga ta switirhisa epatwini, ndzi chela na mati ndzi ndzi longa na swakudya swa yena leswaku a nga ndzi karhati endleleni.

Ina ndzi tshama ndzi khandziya e bazi ndzi ya endhawini ya le kule naswona ndzi fambile kahle a ndzi va nga na xiphiqo endleleni ndzi fikile lomu a ndzi ya kona ndza ha hlayisekile.

Tibiloho yi le hansi kasi thanele yi pfuriwile hi le xikarhi mina ndzi vona swi hambane hi ndlela leyo.

Mina a ndzi ta foyinela maphorisa hi xihatla ndzi va tivisa laha ku nga na swigevenga, leswaku va fika hi xihatla naswona a ndzi nga ta huma eka xihambukelo ku kondza maphorisa ya fika.

Mina ndzi vona swi ri swona ndza swi seketela a swi ta va kahle loko tilori a to va na gondzo ra tona, hikuva loko ti famba eka patu rin'we na swimovhana tiendla ku ri ku va na tinghozi emapatwini, kasi loko a vo famba eka patu ra vona ndzi vona na khombo ra nghozi emapatwini a ri ta hunguteka.

Mina ndzi vona swi ri kahle ku ri loko a vo vekela tikhamera eka titiraka kumbe xilo xa ku sensa loko va hlangana na nghozi ya vugevenga.

A swi ndzi khomanga kahle a ndzi khunguvanyekile hikuva a ndzi kotanga ku xava thikithi ra mina ra bazi hi mhaka netiweke leyi yi nga endla leswaku ndzi tsandzeka.

Mina ndzi vona swi ri kahle leswaku munhu un'wana na un'wanyana a a hakela e ntsengo wo ringana na vanhu hinkwavo.

Mina ndzi tiva exikepe naswona ndzi vona xi famba hi ku hatlisa xi hambanile na swi na swifambo swa ku famba emagondzweni.

Ndzi nga tiyisisa leswaku loko ka tiawara tin'wanyana ndzi kota ku yimisa e bazi ndzi ti olola leswaku hi ta fika lomu hi yaka kona ha ha hlayisekile.

Ndzi nga va tivisa leswaku ku endleka yini naswona ndzi kombela leswaku va ndzi pfuna eka muchayeri loyi.

Mina ndzi vona swi nga bohi loko va lava xilo xo va yisa kun'wanyana va nga lava eka lava va dirayivhaka leswaku va va heleketa.

Ndzi nga va tivisa leswaku hi endlelo leri hi ta kota eku saver mali yo karhi leswi swi nga ta endla leswaku hi n'hweti hi kuma hi hakeli e mali leyitsongo.

I ku va va nga fikeleli ku xava e timovha ta vona hikuva ti durha kasi loko u lomba ntsengo wa kona wu va wu ri hansi leswi swi endlaka leswaku vanhu vo tala masiku lama va lomba timovha.

Loko u ri na ti-qualification tana u ta apulayela ntirho hi lowu wa ku fambisa e xihahampfhuka emoyeni.

Mina ndzi nga tirhisa Putco ndzi vona yi ri kahle naswona ku fika lomu u yaka kona wa ha hlayisekile.

Ndzi nga kombela ku ri va ndzi pfuna hi ku kuma xihahampfhuka leswaku ndzi ta endla leswaku vanhu loko va lava ku endzela ematikweni yo karhi va fika ka ha ri nkarhi.

Ndzi nga pfumela leswaku leswi ndzi nga swi endla swi hoxekile naswona ndzi nga va hlamusela ku ri ku ze ndzi tikuma ndzi endlile hi ndlela liya i mhaka yini naswona ndzi nga vulavuli mavunwa ndzi pfumela nandzu wa mina na tshemba va nga ndzi twela.

Ku hambana na tona na Bolt i ku ri yona wa swi kota ku yi tirhisa dyambu hinkwaro kasi Bolt yona u yi tirhisa e nkarhi wo karhi.

Timayini ta masiku lama na ta khale a ta ha fani kasi masiku lama switimela swi tikomba swi nga ha tirhi hi vukhamba ngopfu lebyi byi nga kona.

Ina mina ndzi vona swi ri kahle hikuva munhu wa swi kota ku ti xavela swakudya a nga se fika lomu a yaka kona hikuva u kuma ku ri na riendzo ri va ri lehile.

Ku nga tirhisiwa e mimovha ya ku famba hi petiroli leyi yi nga humeseki e musi emoyeni leswaku u nga onhi mbango wa hina.

E movha wa muganga wu nga va kona hi ku pfuna vadyuhari ku va yisa etitliliniki na vatsoniwa eku va yisa etitliliniki.

Ndzi nga va lemukisa leswaku swi kahle ku ri loko va titwa va karhele va paka e movha ya vona e tlhelo va wisa kutani loko se va titwa va ri kahle va nga ya emahlweni na riendzo ra vona ku tiyisisa leswaku munhu u fika lomu a yaka kona a ha hlayisekile.

Mina ndzi vona yi vuyerisa eka ikhonomi ya hina yi endla leswaku ikhonomi ya hina yi tlakuka naswona yi tshama yi tsakile hikuva yi va yi hi nghenisela mali.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva wona ya chipile naswona vanhu va ma tsakela i ku ma khandziya kasi hala tlhelo e thekisi ya durha ndzi vona mabazi ya pfuna swinene.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva va fika exikolweni va ha hlayisekile naswona va muka va ya emakaya va ha hlayisekile.